Izifundo zokuthuthukiswa amakhono, izifundo zoqeqesho ezihlukene, hlela izifundo ezenzakalayo noma izifundo zezemidlalo ezihlukene kumphakathi ezifana ne-football, basketball, netball, noma volleyball, ukuze kuqale ukuthuthukiswa kwamakhono. Lokhu kuzoba nethonya elihle ekuthuthukiseni amakhono nezinga lomphakathi kwezokusebenza kwezemidlalo. Izinkomfa, zemincintiswane zomphakathi, imincintiswane yezemidlalo ukubamba imincintiswane ye-football, netball, noma izinkundla zokuzivocavoca njalo kungenza abantu baphendule izicelo zezemidlalo. Lokhu kuzokwenza abantu babe nokubambisana futhi kuthuthukise ubudlelwane obuhle phakathi kwemiphakathi. Izinkundla zokuxhumana nezinkampani zokuzivocavoca, ukubambisana nezinkampani zomphakathi noma amabhizinisi amakhulu kuzohlinzeka ngezinsiza ezifana nezinto zokugqoka ezisematheni.

Qala kancane udlale imidlalo oyithandayo, futhi ungazikhathazi ngokuthi udlala kangcono kangakanani. Gcina ukhumbula ukuthi ukuzijabulisa kubaluleke kakhulu kunokuwina. Uma uthola kunzima ukuzithemba, zama ukudlala neqembu noma nabangani, ukuze uthole ukwesekwa. Ungakhathazeki uma uphulukana khumbula ukuthi wonke umuntu uqala ngaphandle kokuzethemba. Ukuqhubeka nokudlala kuzokusiza ukuba ukhule futhi uthuthukise amakhono akho.

Ezemidlalo zidlalela indima ebalulekile ekuthuthukiseni impilo enhle yomzimba nangokwengqondo. Ukusebenzisana namakhono empilo entsheni. Ukuhlanganyela ezemidlalo kuqinisa imisipha, kuphucula impilo yomphefumulo, futhi kunikeza ithuba lokuhlangana nabanye. Ukuqeqeshwa kwezemidlalo kufundisa abantu ukusebenzisana, ukusebenza njengeqembu nokuhlangabezana nezinselele. Ngaphezu kwalokho, ezemidlalo zifundisa amakhono abalulekile empilweni, njengokuzinikezela, ukuzimisela, nokulawula imizwelo. Konke lokhu kuhlanganyela ekwakheni abantu abaphilile, abanamandla, nabaphumelelayo.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

Amabhizinisi endawo angazuza ngokwanda kwezivakashi ezifika eNingizimu Afrika ngenxa yomcimbi wezemidlalo. Lokhu kuzokwenza kube khona ukwanda ekusentshenzisweni kwezinsizakalo zawo, njengokuhlala emahhotela, ukudla ezindaweni zokudla, nokusebenzisa izinsizakalo zezokuthutha. Ukukhula kokuthengisa, kuzokwenza kube khona ithuba lokukhula komnotho kanye nokwanda kwemisebenzi eNingizimu Afrika. Amabhizinisi endawo angazuza ngokwanda kwezivakashi okwenza kube khona kwanda ekusetshenzisweni kwezinsizakalo zawo. Okubangela ukukhula komnotho kanye nokwanda kwemisebenzi.

Njengelunga lomphakathi, ngingabhekana nalesi simo ngokusebenzisa indlela ehlanganisa ukuxhumana, ukuqonda, kanye nokuthuthukiswa kwemisebenzi. Okokuqala, ngingathinta abantu abashise ihholo ukuze ngiqonde izizathu zesenzo sabo. Lokhu kuzongihlanganisela ukubonisana nabo ngokuthula nangokuzithoba, ngibonise ukuqonda izidingo zabo, futhi ngibafundise ngezindlela ezifanele zokubonisa ukungeneliseki kwabo. Ngingaqala ngokusebenza baqonde ukuthi ukushisa ihholo akuyona indlela efanele yokuxazulula izinkinga, futhi kungabangela izingozi ezinkulu. Ngemuva kwalokho, ngingasebenzisana nezinye izinhlangano ezifanele ukuze ngithuthukise ukwakhiwa kwesakhiwo esisha sezemidlalo. Lokhu kuzoba yindlela yokuzixazulula inkinga yabo yokuthi kusemthethweni, futhi ngendlela ehloniphekile. Ngingathinta abambusazwe, abaqondisi bezemidlalo, kanye nezinhlangano zomphakathi, ukuze ngithole usizo lwabo ekwakheni lesi sakhiwo.